Tshithu tsha u tou thoma tshine nṋe nda nga tshi ita kha nyimele yo nonga hei noni ndi u thoma u ita ṱhoḓulusiso nga tshi imiswa tshine nda khoya khatsho na zwori tshiimiswa hetshi noni tshi mulayoni naa kana a tshi ho mulayoni kana tshi na nda dovha hafhu nda lavhelesa na hune tshavha hone uri tshi fhethu ho tsireledzeaho na kana fhethu hu songo tsireledzeaho na. Nda dovha nda vhudzisa na kha vhaṅwe vhathu uri i tshi tshi imiswa na vha tshi ḓivha na zwori ndi tsha vhukuma naa ndi i kona ha u ya mbilu yanga yo vhofholowa na musi ndi tshi swika. Nda dovha hafhu nda zwilavhelesa na masheleni ane vha khou ambiwa uri ndia vhukuma kana a si a vhukuma naa u lingedza u thivhela mavemu kana vhugevhenga.

Zwine nda nga amba tshone kha nyimele yo raliho ndi dza uri muthu o ṱangana na nyimele i ngaho hainonii yo xedza masheleni kana u hombokwa masheleni kana u tshi lwa masheleni a sina vhukono ho imaho nga uri. Zwi sala zwo u thithisa hu nga vha kha muhumbulo, zwi sia zwo thithisa na kha sia ḽa vhutshiloni u dzula wo tshuwa huṅwe na huṅwe hune wavha u kho ya hone nga murahu musi u khou humbula zwithu zwo iteaho murahu hangeini. Zwi sia u si tshena na vhuḓifulufheli iwe muṋe hezwila zwithu. Nduri zwiḽa zwithu zwi vha zwo u kwashekana nga maanḓa hezwo.

Ndi zwa ndeme vhukuma musi muthu arali a tshi kho nyaga kana a kho ṱoḓa u wana nnḓu kana u renga nnḓu tshiṱentsi, tshithu tshine a tshi fanela u tshi dzhiela nṱha tsho to thoma thoma ndi tsho ita ṱhoḓulusiso nga nnḓu heyo khathihi afho aya na hune nnḓu ya vha hone na fhethu hune ya vha hone a tshi vho lingedza u tsheka uri na iyi nnḓu yo fanela kana zwo tea na. A dovha hafhu a dzhena nga ngomu a tshi khou tshekha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe uri na tsho dzula nga nḓila yone i na tsho dzudzanyea na a kona hafhu u lavhelesa uri masheleni uri na anga kona u swikela nnḓu ine a kho i ṱoḓa na, zwivha zwi zwa ndeme u ita ṱhoḓulusiso no lavhelesa zwine wa zwi wana zwiṱukuṱuku nga masheleni.

Khaedu kana khombo ine muthu anga i wana a tshi kho shumisa nḓila i tevhelaho kha sia ḽa ulae lo senda masheleni kana u rumela masheleni nga USSD code tshithu tshine tsha nga itea anga fhedza a tshikho shumisa nomboro dzi si ḽa dza si dzone a fhedza a kho hombokiwa masheleni kana a rumela masheleni fhethu husi hone fhethu hu songo teaho, kana a ḓi wana a kho xeletshelwa nga masheleni manzhi a sina vhukono. Zwino u shuma USSD code asi zwithu zwine ra nga ri zwo tsireledzea ngauri muthu u tou fha dzinomboro dzine wa kho tea u rumela khadzo kana ya account ine wa kho tea u rumela khayo masheleni a wana uri mathina vha khou homboka masheleni.

Musi muthu a tshi kho nyaga khumbelo ya masheleni ya nnḓu tshithu tshine a to tshi dzhiela nṱha tsho to thoma ndi tsho lavhelesa muholo wawe kana zwine a vha khou zwi wana ngauri u nga si kone u wana kana uya wa ita khumbelo ya masheleni a nnḓu ngeno hu sina zwithu zwiṱukuṱuku zwine wa kho wana. Nahone arali hu na zwiṱukuṱuku zwine wa wana u tovha uri zwine wa kho zwi wana u tovha na vhuṱhogomeli ngauri musi wo no unḓa muṱa wau u ḓo sala zwithu zwiṱukuṱuku naa kana kana tshelede ine wa kho i wana i ḓo kona u renga nnḓu ine wa kho i ṱoḓa na, ndi zwa ndeme u vha na mugaganyagwama wau iwe muṋe.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri muthu muṅwe na muṅwe a ḓi wane ana ndindakhombo ine ya ḓo fhedza itshi khou muthusa kha ḽa matshelo musi a tshi kho ṱoḓa u renga zwi amba uri a zwa siya dzimbilaelo vhathu u ḓo kona u shumisa zwezwo zwiṱukuṱuku zwine ovha o vhulunga. Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu muhulwane uri ndi zwa khwiṋe nga maanḓa uri ri vhe na ndindakhombo ya vhutshilo hu u itela misi ya khombo ine ya ḓo swika nga tshinwe tsha zwifhinga kana ine ya ḓo swika muthu are ra bvelela tsha ngauri i ḓo kona u mu thusa.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri musi muthu a tshi kho ṱoḓa u renga nnḓu u tea u thoma a vha a na masheleni maṱukuṱuku a ḓo kona u a bvisa, u renga nnḓu kana a ḓo kona u a bvisa nnḓu yeyo ine ya kho i ṱoḓa ya dibosithi ine ya kho to i bvisa ndi zwa ndeme vhukuma uri u dzulela u na zwiṱukuṱuku u itela uri nga khumbelo ya u renga nnḓu wa wanelwa u tsha masheleni zwi amba uri u ḓo kona u shumisa tshelede ine wa ḓuvha u thaidzo ya u dibositha nnḓu ine wa dovha u ita unga nga tshenetsho tshifhimga ndi zwa ndeme uvha ukho divha.

Khaedu ine ndo livhana nayo kana ndo ṱangana nayo musi ndi tshi kha khumbelo yo vula garaṱa ya u thoma ya tshikolodo vho ḓo sumbedzisa uri vha ḓo vha vha kho ṱoḓa kana vha ḓo ṱoḓa uri ndi vhe ndi na bammbiri dzi tevhelaho. Bambiri dzanga dzine dza ḓala mabebo khathihi hafhu na bammbiri ya hune nda vha ndi kho dzula hone shango ḽine nda kho dzula i ngavha ya musanda khathihi hafhu na bammbiri iṅwe i tevhelaho ya ya tshi ya mushumoni ya tshi yo sumbedzisa uri ndi vha ndi kho shuma gai nahone ndi vha ndi khou wana magavhelo o imaho nga uri nga ṅwedzi nga ṅwedzi ndi hedzo bambiri dze vha ḓo nṱoḓa dzone musi ndi tshi khou ita heyo khumbelo.

Dziṅwe khaedu dze nda ṱangana nadzo musi ndi tshi kho ṅwala kana ndi tshi kho fiḽa fomo ya khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo hu na maṅwe mafhungo kana hu na huṅwe u ṱanzi vhune huṅwe u sala u si tsha pfesesa ngau shaya nḓivho. Zwi amba uri musi u tshi kho saina u tou vha na vhulondo na u vhalulula no lavhelesa zwidodombedzwa na maga ane a ḓovha a tshi kho dzhiwa musi musi wo no fila iyo fomo zwiamba uri ndi zwa vhuṱhogwa vhukuma uri u vhalulule musi muthu a tshi sala a tshi fiḽa bambiri heyo uri a kone u ḓivha zwithu zwine a kho ḓi dzhenisa khazwo uri na u do zwikona kana nga zwikoni naa.

Ngeletshedzo ine nda nga i livhisa kha vhathu vhane vha nga ḓi wana vha kha nyimele yo raliho ine vha nga ḓi wana vha tshi kho ita khumbelo ya masheleni kana u vulisa garaṱa ya masheleni a tshikolodo tshine nda nga to vha ṱalutshedza tshone ndi tsha uri vha to wana ane a ḓo vhavhalela vha sathu fila vha pfesese na milayo ya hone uri nga murahu ha musi vhono fila. Ndi zwifhio zwithu zwine zwa ḓo vha zwi tshi kho itea kana ndi maga afhio ane vha ḓovha vha tshi kho a dzhieliwa nga murahu ha musi vhono fiḽa zwi amba uri ri tou vha na nḓivho ri ri si to fiḽa dzi garaṱa dza khumbelo na u lavhelesa tshikwama tshavho uri tshikwama tshavho u tshi ima nga nḓila ḓe hune u ḓo kona u badela masheleni na.

Maga ane wa fanela u a tevhedza ndi u landula tshikolodo hu tshi kha ḓivha na tshifhinga uri ndi ḓo balelwa u badela nga tshiḽa tshifhinga tshe nda ta uri ndi ḓo badela ngatsho khathihi hafhu no lavhelesa no vha na vhuṱanzi ho fhelelaho hoṱhe uri milayo yoṱhe wo i tevhedza naa wo tevhedza maga oṱhe na khathihi hafhu. Tshiṅwe tshihulusa musi utshi kho ita khumbelo heinoni kana u kati u to lavhelesa na u vha na vhulondo vhukuma na vhu ṱoḓulusisa na u vhudzisesa uri na website ine wa khou i shumisa kha u ita khumbelo heinoni ndi yone yo fanelaho na hu u itela u u hombokiwa kana u dzhieliwa masheleni uri fhuriwa masheleni nga vhathu.

Vhunzhi ha ano maḓuvha vhathu vha shumisa dzi founu dzavho kana ṱhingothendeleki dzavho u ita khumbelo ya zwikolodo zwa garaṱa kana ya masheleni vha nga shumisa zwileludzi nnyi na nnyi hanefhaḽa kha website wo senda zwidodombedzwa zwavho hanefhaḽa na dzibammbiri dzavho. Vha dovha hafhu vha wana phindulo nga kha hunga vha kha sms hunga vha kha email dzavho nga kha dzi khoḽo dzavho ngauri ha ano maḓuvha nazwo dzi khumbelo heinoni yo no vha na dzi portal dzi ngo dza dzi NSFAS dzine dzi dzi app dza NSFAS hune wa to dzhena wa ṅwala zwidodombedzwa zwau utshi kho ita khumbelo.

Hezwi zwivha zwi kho thivhela khoḓo xeletshelwa nga masheleni au ndi ngazwo zwi zwa ndeme vhukuma u khetha account yo teaho yo fanelaho tshifhinga tshoṱhe ya u vhulunga masheleni ngori i ro dzula na masheleni manzhi a sina vhukono zwi amba uri unga to sala na yeneyi ine wa i shumisa khadi ine ya vha ya nnyi na nnyi mara hu na iṅwe ya tshiphirini ine wa vha nayo ine wo vhulunga masheleni avho. Khayo ine ya ḓivhiwa nga iwe kana ya ḓivhiwa na nga vhathu vha vha muṱa wau iwe u itela uri hu savhe na mafhungo manzhi manzhi ane vhathu vha nga amba uri ndo xeletshelwa nga masheleni o imaho nga uri zwi amba uri ndi zwa ndeme vhukuma uri muṅwe na muṅwe una heyo account.

Ee mobile money i nga thusa vhukuma kha tshitshavha kha vhunzhi ha vhathu vho yaho nga u fhambanana vhaṱuku na vhahulwane zwi nga dovha hafhu zwa vha thusa na kha u vhulunga masheleni avho. Kha u ṋamela zwiendedzi vha tshi ya ḓoroboni u vhea dzi tshelede dzavho haningei dzi banngani mara ara havha na hezwi zwithu zwi no pfi mobile money zwi ḓo vha thusa nga maanḓa. Haneyo masheleni maṱukuṱuku ane vha a wana kana a ḓovha o vhulungeya zwavhuḓi ngauri a ḓovha o dzula fhethu ho tsireledzeaho, zwa ḓo sia zwi khou fhungudza hafhuha na mafhungo a vhufhura kana mafhungo o hombokiwa nga u to ralo nga u to ralo zwinga thusa nga maanḓa kha tshitshavha hezwo zwithu.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma kha uri i shumisiwe kana u thusedza kha miṱa yo yaho nga u fhambana ngauri miṱa a i fani, huna miṱa ine yo pfumawa na ine a i ngo pfhumiwa kha u ṱuṱuwedza vhana kha sia ḽa tshikolo i vha thuse i vhe i tshi khou vha rengela zwithu zwa tshikolo. Musi vhono phasa vha tshi khou ya kha magudedzini naho na hanefho i vha khavare vha sa dzule nga nṱhani ha uri ahuna masheleni vha ye tshikoloni yo vha khavara. Zwa nga thusa nga maanḓesa hezwo zwithu khou ṱuṱuwedza vhana kha sia ḽa tshikolo uri vha sa dzule nga nṱhani ha uri ahuna masheleni ndi heḽo fhungo ḽine ḽa vho nouri ḽa ḽa ndeme lune i tea u zwi khavara nga ngomu nazwo uri hu vhonale mvelaphanḓa yavhuḓi.

Ndi u xeletshelwa nga masheleni a sinaho vhukono kha bannga kana u ḽosa u lozwa masheleni manzhi vhukuma a sinaho vhukono zwa ita uri u thome u vha na u sa pfhesesa kana u sa to thembesa ngauri vhunzhi ha vhathu vha tshi khou wanala vha tshi khou xeletshelwa nga masheleni manzhi. Ngauri ḓivha uri musi muthu o isa masheleni awe banngani avha o vhulungeya zwavhuḓi mara ri tshi vho wana uri hafha he ra fhulufhela hone ri kho dovha hafhu ra xeletshelwa nga masheleni ashu hone. Zwi sia risi tshavha na fhulufhelo lini kha zwishumiswa kha dzi bannga dzo yaho nga u fhambanana ndi zwine zwa ḓo ita uri vhathu vha si tsha kona kana vha si tsha ṱoḓa na u vula dziṅwe dzi account dza banngani ngori vha vhona zwi si zwa ndeme arali vha tshi khou hombokelwa masheleni.

Zwithu zwine zwa nga itea ndi zwa uri arali wo badela nga tshifhinga kana u ṱavhanya vhukuma zwi nga dovha hafhu zwavha zwikho thusa iwe muṋe ngauri bannga i ḓo kona u zwi vhona zwori iwe a u baleliwi, ya ḓo kona u thusa futhi khori u kho dovha hafhuha wa wana tshiṅwe tshikhala tsho nga vha no humbela iṅwe loan. Zwi amba uri bannga i vhe i tshi vho themba uri iwe u ya fhulufhedzea nahone u na mashumisano avhuḓi ne na bannga zwi lune nayo i ḓo dovha ya u fha tshiṅwe tshikhala uri mini u kone hafhu u ite khumbelo iṅwe ya maṅwe masheleni o imaho nga uri nga uri uya kona u badela nga tshifhinga nga u ṱavhanya.

Akhanthu ya banngani ndi hune muthu a kona u vhulunga zwezwo zwiṱukuṱuku zwine a vha a khou zwi wana masheleni u a kona u vhulunga nga khayo, nga iṅwe nḓila ivha i khou muthusa uri masheleni awe avhe o tsireledzea a si ngo aḽa kana a songo dzula na masheleni awe hayani tshi nga tshelede o to i fara nga tshanḓa. Zwi amba uri masheleni awe a vha a kha founu o vhulungeya zwavhuḓi nga kha akhaunthu ya banngani. Nga iṅwe nḓila akhaunthu ya banngani ivha i kho to thusedza na uri vhathu vha kone u vhulunga nga vhunzhi kana u kone u vhulunga nga hanefho hune wa nga kona nga khaho ndi hezwo zwithu zwine ndi a pfhesesa nga maṅwe maipfi uri akhanthu ya banngani ndi mini.

Ee ndi vhona uri arali zwi tshi nga vha nga heyo nḓila ya uri banngani kana u vula account ya banngani tshithu tshi no fana u tshi ita ndi tsha uri zwi amba uri a i tei u kokodza masheleni nga ṅwedzi nga kha ṅwedzi. Naho arali hapfi i khou kokodza masheleni a songo fhira five rand nga kha ṅwedzi zwi khou thusa vhathu uri vha nga tama u vula akhaunthu dzo yaho nga u fhambanana. Kana vha vhe na dzi akhaunthu nzhi dzo yaho nga u fhambanana i ngavha ya vhone vhaṋe, i ngavha ya bindu, i ngavha ya khamphani dzifhio dzo yaho nga u fhambana ndi hezwo zwithu zwine zwa nga itea kana ndi hokwo ku pfeseselele kwanga.